Seo re ka se etsang rele setjhaba, ka ho sireletsa batho ba baholo setjhabeng sa rona mabapi le koduwa tsena tse kana kana tse etsahalang, ke hore ntlong ya motho a moholo, ho be na le motho eo a tla dulang le yena a sa ntsane a le motjha dilemong hore tse ding tsa dintho ha di tlilo ho etsahala, a kgone ho bitsa batho. Ho hlokahala le hore ho be le diphala le motho a moholo a seng a tsofetse ha ele hore o dula a le e mong. Le ha se dule a le mong, ho fanwe ka diphala mme ha o tlo etsahala dintho tse tjena, re tsebe hore o tla letsa phala ya hae, mme setjhaba se tla tswa sohle. Ha se utlwa ho lla phala ba tla tseba hore ho sona le bothata kae kae.

Ho na le lenaneo leo, ke le tsebang leo eleng hore ka puo ena ya kwatsi ya bosolla thlapi le bitswa ka hore ke mom connect. Le thusa haholo ba imana le bomme ba nang le bana, ka ho ba thusa hore ha ngwana a na le bothata bo tjena, a ka thuswa kang le ba imana hore ba itlhokomele jwang, le tse ding tsa dintho tse leng hore ba tlamehile ho dija le tsa dintho tse leng hore ha ba tlameha ho di ja. Ke lenaneho le leng hore le tshehetsa baimana le bomme ba nang le bana haholo, ka hore le ba tsebisa ka dintho tse lokileng tse ba tlameileng ho di etsa ha ntse ba le mmeleng le ha ba se ba na le bana, le tse sa lokang tse leng hore ha ba tlameha ho di etsa, ke lenaneho le thusang haholo.

Dintho tseo ke sa di thabeleng ka dipetlele tsa toropong, ke hore ha ba tshware merabe ka ho tshwana. Ba sheba hore na motho ke wa merabe e feng, mme hona le bao e leng hore ba ba fa nako ya bona haholo, ba ba fa le thuso haholo, mme rona merabe ena e metsho ya batho ba batsho, ba tla qetella ka rona, ba shebile ho thusa merabe ena na e meng pele. Ha tlameile e ka be ba re tshwere ka ho lekana, ba tshwere merabe ena na ka ho lekana ka ho ba re etse ntho e le ngwe.

Nna ha ke kgetha moriana ntho e etsang hore ke nke o ke ska nka ole, ke hobane ke nka ntho e leng hore ke a e tseba ebile nkile ka e sebedisa hape ke kgale e le teng, kgale e rekisuwa, kgale e sebediswa ke batho. Ha ke nke moriana eo e leng hore ha ke o tsebe ntle le hore ho na le motho a njwetsitse ka ona ebile ka mo utlwa a bua hantle ka ona, le hore o ile wa mo thusa hole hokae. Empa fela fela tje ke nka moriana eo e leng hore ke a o tseba kile ka ho sebedisa ebile kgale o le teng mebileng, dishopong, mabenkeleng, kgale o le teng.

Ahe moruta bana le kae? E, ke nna Ntswaki, ngwanaka o kena ka phapusing ya hao. Ke ne ke founa, ke na le tletlebo ke batla ho botsa hore ke hobaneng ha le ruta bana ka tsa thobalano dikolong ho ba ke bona nthwena e fosahetse haholo, e sa loka ka hobane bana bana ba santsane ba le banyane, mme ha ba rutwa ka tsa thobalano tjena ke ntho tseo e leng hore ba ka tloha ba kgahlwa, ba bang ba kgalle ho bona kapa ba kgalle ho leka hore na ke ntho e jwang. Eleng hore e tlo ba kenya maemong a seng hantle ho ba ba bang ba bona ba ka ima. Jwale ke ne ke kopa o nhlalosetse hore ke hobaneng le ruta bana ka tsa thobalano sekolong.

Tjho! mama nthwe re hlahetseng kajeno kwa clinic-ing ya ba ke di-line tse telele tse emeng, ka mona bomme mooki le bona ba inketse nako ya bona e telele pele ba ka thusa batho. Ya ba ba iqoqela ba itshehela ho monate ho bona ka mona na ho na le line e telele. Ho na le batho ba kulang, hona le ba bang ba na le maqeba ka mona na, ntse ba utlwa bohloko e ntse le di itjhuu itjhuu ba emetse ho ka thuswa ke bomme mooki. Empa bona ba inketse nako ya bona, e ne e utlwisa bohloko ntho e jwalo ya ho o dula moo utlile o tlo batla thuso, empa line e le telele di sa tsamaye di-line, di ne di sa tsamaye. Ntho e ne le moo e ne e le mathata feela.

Nka beha motswalle wa ka fatshe ka bua le yena, ka mo hlalosetsa hore na ho bohlokwa jwang hore a nwe meriana ya hae hore a kgone ho ba hantle, ho ba hona jwale tje ha hantle o wa kula, wa kula le phepo ya hae, ha se phepo e ntle. Jwale nka mo kgothalletsa hore a ye bookelong nka bile ka mo feletsa le mo feletsa ho ya bookelong a ilo ho lata meriana ya hae a tlo kgona ho nwa hore a kgone ho iphedisa. Nke se mo kgothaletse hore a nne a nwe meriana ya setso. E, a ka enwa meriana ya setso ha batla, empa ke tla mo kgothalletsa ho nwa dipidisi haholo, hoba ha nwa dipidisi o tlo dula a ntsa phepile.

O tlo tlameha ke hore o jwetse batswadi nnete, hobane jwale o ke se dule o patile mpa ene o ke se ntshe mpa. Ke sebe seo pela sefahleho sa ntate Modimo, jwale ke ka hoo ke reng o tla tlameha ke hore o dule le batswadi o ba hlalosetse. E, ba tla kwata empa ha nako e ntse ya ba tla ba hantle, ba tla amohela ke hore o dule le bona fatshe, o bue le bona, o tsebe le hore ha se pheletso ya lefatshe o ntse ho tla ba na le bophelo ke hore wena o hlalosetse batswadi. Re bone hore ho tloha moo re nka qeto ya hore eng ke eng ho tloha mona ho ya pele.

Le ho sebetsa ka motlakase, ke e meng ya mosebetsi eo e leng hore e kotsi haholo ho ba motlakase ha o ka o thola feela o sebetsa ka ona, ha ele hore ha wa apara diaparo tse tlamehileng hore o di apare tse nepahetseng bakeng sa mosebetsi o tla beng o etsa. Jwale le ho sebetsa ka motlakase ke mosebetsi o kotsi haholo, mme banna ba sebetsang mosebetsi o jwalo ba tlameha ba dule ba itlhokometse ka nako tsohle, ba apere diaparo tsa bona tsa mesebetsi tse di tlo ba bolokang ka nako tsohle, ba dule ba apere tsona. Ha ba tsamaya ba lo etsa mosebetsi oo ba lo etsang hore ba dule ba tshireletsehile.

Seo batho ba mahaeng ba ka se etsang ho finyella chemist-e ka tsela e ngwe, e ke tsebang ke hore ba ka kena difounofounong tsa bona, ba kena internet ba ya mane ho google, ba batla ba kenya lebitso la chemist eo ba e batlang, mme chemist eo ha e hlahella ba kgona ho reka dintho hona moo ka internet ba kgona ho reka mme dintho di tla tliswa malapeng a bona moo ba dulang teng, bona sa bona e tlaba ho patala fela. Hape ho ka ba na le e mong wa bo radikgwebo a nang le tjhelete haholo, a ka nahanang ho bula kgwebo ya chemist, e ka ba monyetla o moholo ho yena ho ba o tlo iketsetsa tjhelete, a bule chemist hore batho ba mahaeng ba se sokole.